Yebo, kungashintsha kakhulu ngoba siphila esikhathini se-social media la abantu abakhona ukuthi bashintshise imiqondo kalula ngenxa yezinto abazibonayo zenzakala, nezinto abasuka nazo ekhaya.

Impilo ingashintsha kakhulu emva kwakuya ebukhosini ngenxa yokuthi ziningi izinto ezifundwayo lapho nokuziphatha kwentombazana, ukuzihlonipha kwentombazana, futhi nokuthi impilo uyibheka kanjani uma izinto zakho zisahamba ngohlelo. Izinto eziningi zingashintsha ngoba kula owazi khona amandla akho nokuthi uma uyintombazana yini ekumele ukuthi uyiyenze, ukuze ukhone ukuphokophela, uphumelele uye phambili. Ngokuthi futhi uzigade uhlezi uziphatha kahle, uhlezi futhi uzihlonipha ngaso sonke isikhathi.

Ngingamhlonipha ngokuthi ngibe khona emcimbini wakhe futhi ngiphinde ngiwuhloniphe nomcimbi wakhe, nokuthi ngimuphe izoluleko zokuhlakani nokukhalipha ngokuthi impilo ihamba kanjani. Nokuthi nje ngibe khona uma edinga usizo noma adinga umuntu azokhulumisana naye makanenkinga.

Abantu abafani futhi nezinto abazenzayo abafani bakhona abazithathayo izeluleko, bakhona abangazithathi futhi izeluleko koda akusho ukuthi akumelanga banganikezwa lezo lileko lezo. Ngoba siyabantu asithathi izinto ngokufana and futhi asiphumi nasemakhayeni afanayo, kwesinye isikhathi siyazibona izinto zenzeka phambi kwethu kodwa singakwazi ukuzigwema, noma singakwazi ukuba nendlela eya phambili. Manje lezo lileko lezo ziyakhona ukuthi zisize yize noma abantu abantu bazitshela ukuthi akubalulekanga noma angeke kusize ndawo.

Ukuthi ngibayenzele izinto ezifana nama-support groups nama-safe heaven ukuze bazizwe bakhululekile, ukuze bakwazi ukukhuluma nenkinga ababhekane nazo nakho konke ekubahluphayo emoyeni.

Cha ushemane ukasheri izinto ezifanayo nokwesiko kwabantu bamaZulu manje kuzoyenza i-confusion eningi kakhulu nokungazwisisani komndeni, ngenxa yokuthi laba bantu bayenza izinto ezihlukile kunalezi ezenziwayo ngesintu sesiZulu.

Khona kubaluleke kakhulu ngoba kwenza nokuthi ingane ikhule ngendlela okuyiyona, nokuthi nala iyakhona phambili bazokhona ukuthi bayiluleke izofika kahle.

Amasiko awafani futhi asoze afana izinto ziyenziwa ngendlela ezihlukile njengakwaZulu, kuphinde kuyenziwe ngendlela ehlukile futhi njengokwabaSotho. Ukuthi nje umuntu ukhulela la ekhulela khona ukuze akwazi ukulandela imithetho yala akhulela khona.

Ukubaluleka kokugcoka isdwaba ematshitshini ukuthi kukhombisa ukuthi usaseyilona itshitshi ngoba kuthiwa uma isdwaba singahlali emzimbeni uma usugida siwa, kusho khona ukuthi awusaseyilona itshitshi ngokwazi kwami.

Ngokuthi ahambe wona amaklasi awawo umdanso ukuze akwazi ukuthola ulwazi oluncono.

Ngokwazi kwami kuhlukile kakhulu ngoba abamaNdebele baya entabeni nabamaXhosa baya entabeni, bathi mababuya babe sebayenzelwa imisebenzi, kuhlatshwa inkomo. Babe sebathengelwe neyimpahla ezintsha, bathengelwe nemibhede emisha ukuze bacale isigaba esisha seyimpilo zabo.

Yebo ukudla kudlala indima enkulu kakhulu esintwini kakhulukazi uma kuhlatshwa isilwane kube khona abantu abasihlabayo, asihlatshwa unoma ubani, kuphinde futhi kube khona abantu abayihlahlelayo leyo nyama leyo. Bese kube khona inyama ehlukaniswayo khona edliwa abomama, khona edliwa abobaba, khona edliwa abafana, khona edliwa amantombazana. Ngenxa yokuthi zonke lezi zinto zidlala indima enkulu shuthi akusiyo into eyenziwa unoma ubani, koda kubalulekile kakhulu ukuthi iyenziwa kanjani nokuthi iyenziwa ubani.